Oku ndingathi kuncede kakhulu siluluntu ngoba siye sibone ukuba singumntu omnye kwaye zonke ezi zinto besimane sisilwa ngazo ngoku iintlanga ezinintsi bezihlalela qelele kwezinye, uye ubone uba ayikho into ebekufane ixatyanelwe ngoba singumntu omnye, siyaphilisana sisonke.

Leyo into ayinokwenzeka ndinguye notata wekhaya, ayinoqalisa kwa ukwenzeka. Onothi acinge nokucinga wenza loo mkhwa ndingambambisa ngamapolisa, ngoba kaloku umntana oneminyaka eyi-fifteen akavumelekanga nokuba uyathandana.

Ndikhetha umtshato wesiNtu kuba ekhaya singabantu besiNtu kwaye ndiyazithanda ndizihloniphile izinto zesiNtu.

Umntana oyikwekwe kwikhaya ekufuywe kulo ubaluleke kakhulu kuba kaloku nguye ogada imfuyo, nguye oqinisekisayo ukuba yonke imfuyo ibuya iphelele apho ikhoyo.

Ukukulotyolwa ayikokuthengwa kwentombazane kwifemeli yayo okanye ayomali nje ethathwa ukubhatalwa kwentombazane ebhatalwa kwabazali bentombazana, ilobola kukudibanisa iifemeli zombini ngokwasesikweni.

Nalapha kweli lethu ilizwe sinalo ikhaya lolungiselo lukaRhulumente, i-orphanage home ngokwesilungu, kwaye bakhona baninzi abantu abamnyama abahlala kuloo makhaya anjalo. Kodwa uye ufumaniseke ukuba abanye abanintsi bakhetha ukuhlala ezitaratweni, nto leyo unganoze utyhole nabani na, izizigqibo abazithatha ngokwabo kuba bephantsi kweziyobisi.

Akho ngoma isengqondweni yam ngalo mzuzu kodwa nayiphi na ingoma yesiNtu enawuthi ijabulise wonke umntu osemtshatweni wam ndingayivumela iculwe.

Alukho utshintsho olungako, abantu basaqhubeka bahamba ngolwaa hlobo babehamba ngalo, basebenzisa izithuthi zoonotekisi ngohlobo ababesenza ngalo kuqala.

Ilobola ayondlela yakufumana nzuzomali kodwa ke yindlela yokuthi kudibane iifemeli ezimbini ngokwasesikweni.

Imvumi yesiXhosa ebendiyithanda nendisayithandayo ngoku noba ayisekho nguZahara. Ndithanda indlela acula ngayo nendlela umculo wakhe ayichukumisa ngayo intliziyo.

Into yokuthwala yinto engasoze ilunge nanini na kuba kaloku ayichaphazeli wena wedwa mntu uthweleyo ichaphazela usapho lwakho olu, iqala ebantwaneni iye komdala. Wena ungazibona unobutyebi kodwa ekuhambeni kwexesha izawuye ikuchaphazela.

Ndingakhetha iilali kuba kwiilali uba nomhlaba omnintsi ongowakho kwaye ezilalini akukho ngxolo ininzi, akukho uchuku oluninzi, uzipholele kwakho uhoye izinto zakho. Akufani kunaselokishini apho kuphithizela wonke umntu.

Ndingabaxelela ukuba bangcole kakhulu kwaye ingqondo yabo isesemva kuba kaloku sonke eMzantsi , apha eAfrika okanye apha eMzantsi Afrika singumntu omnye. Loo nto ithi uba andiboni nto irongo okanye engalunganga omnye xa ezibona ukuba uyamthanda omnye umntu ololunye uhlanga.

Ukuhlala elokishini kuhluke kakhulu kunokuhlala kwii-surbubs. Kwii-suburbs kukho imithetho emininzi engekhoyo elokishini. Elokishini uyakwazi ukwenza amasiko akho kube kungekho mntu uza kubuza ukuba kutheni uye waxhela ibhokhwe okanye inkukhu, kodwa kwii-suburbs awukwazi ukwenza ezinye izinto. Zizinto ezo ezingakufaka engxakini.

Intlalo yasezilalini inzima kakhulu. Uba akho mntu umaziyo onokunceda onesithuthi kuyawufuneka uhambe ngeenyawo uthi chu. Ibhaki okanye imoto eya ezidolophini uyawudibana nayo endleleni.

Andifuni ukuphosisa ndithi endike ndathatha inxaxheba. Andikhange ndidibane nezinto ezinjalo apha ebomini bam.

Ndicinga ukuba abantu bomtshato olungiselelweyo bathatha ixesha ukwakha ubudlelwane kunabantu bomtshato abathandanayo, kuba kaloku umntu omkhethelweyo akasoze afane nomntu osenyongweni kuwe. Uzomqhela kade lo umkhethelweyo.

Ndingazama ndithethe noobhuti abakhulu basekuhlaleni nabahlobo bam bazame ukundinceda apho bangancedisa khona. Akunyanzelekanga zibe zintsha ukuba imeko ayivumi.